Eya ntate o kae? He ntate ke fumana ke le bothateng hle, re tsa re tswa kwana Gauteng ne re lebile Kapa. Jwale hore re be re ifumane re le mona, re thotse se re lahlehile hore re fihlile jwang hore re kae, ha re tsebe ha re utlwisise. O ka kgona hore o mpe o re thuse le ka tataiso feela hore re tswe mo re leng re lebe nqeng tse lebileng kwana, kapa re tswa jwang? Ka kopo hle moholwane.

Motswalle wa ka, e re ke o qoqele kajeno Ke ne ke palame tekesi enngwe ya sekorokoro hle. Mamati a ikwela ha o wa kwala e ntse e tsamaya e ntsha musi ka hare re butse difenstere ho kgohlolwa ditulo tsa teng di tswile diterata. Re tabohelwa e itse mole e ntse tsamaya e ntse ntsha mosi, ya ema ya ema ntho e ka etsang hora. Re sa tswile le mokganni a re wa e lokisa a re wa e lokisa ae ya hana ya hana. Re e fumana se re push-itse, re batla feela hore re ke re fihle mosebetsing ka nako hai.

Dibese tsena tsa masepala kea di sebedisa, ebile di feta haufinyana le mo ke dulang teng. Ke sebedisa rea vaya, e leng hore ho na le e kenang ka mona metseng. Ho be ho bane le enngwe e ho isang ka toropong, ke di sebedisa mehla ena ha ke ya toropong hobane theko tsa tsona di tlase ho feta di taxi tsena tse turu.